Se bakwa ke hobane ha se kaofela batho ba batlang ho iphumana ba le ka hare ho tsa ditekesi. Le ha motho a e rata, a ka ikemisetsa ho e reka, empa a ka se batle hore a be a ya rekile tse ngata jwalo. Batho ba bang hangata ba na le moo ba batlang ho bona ba tsetela tjhelete ya bona teng, e tlaba ka ho invest-a kapa ka tsela tse ding. E nngwe ya tsona e le yona ena ya hore motho a reke taxi.

Eya, ba ka kgona hore ba etse batsofe ha ba palama koloi tsa bona, ba se thole mathata hobane ha motho a request-ile ho palama, o palama a le mong kapa le bao ba tsamayang le bona. Ha o palame le batho ba bang, e ba le bangata e betetsane hore utlwe o dutse ha bohloko jwalo ka ha e ka o palame tekesi le bangata. Le ha e ba o le mong, Uber e tlo o isa moo o tlamehileng ho ye teng, kapo moo o reng o ya teng. Batsofe ba tlo dula ha monate, ba iketlile hore ba qetelle ba fihle le moo ba yang.

Ntho eo ba e etsang ka bokgabane ke ho laola sephethephethe ka hare ho di-taxi rank-e, hore batho ba kgone ho tseba hore na ba ya hokae, e bile di-taxi tse yang moo, ke di tekesi di feng? E nngwe hape, e ba e etsang ka bokgabane ke ho kgalemella bakganni ka tsela eo ba kganna ka yona. Ha e ba ho na le di-complain tse keneng hore batho bao, mekgwa ya bona ke e jwang.

Ke ya le amohela ka hore o ba naheng ya rona, mona mo ke dulang teng, ke motse o bitswang Botshabelo. Motho ona o na le dintho tse ikgethileng. Ke tlo le bontsha mall-o wa rona, ke le bontshe police station ya rona, ke le bontshe dipaka tse pedi tse ikgethileng moo le ka qhanollang teng. Ke le bontshe stadium se teng ka hare ho tulo ya rona, ke be ke le rute ka bohlokwa ba teng. Ke le bontshe di-community tse fapafapaneng ka hare ho tulo ena e ntle ya rona.